Go ka diriwa gore go jadiwe go ya ka setlha se go tle be gole mo sona, mme gape go berekisiwe metsi a mannye gore mmu o se ka imelwa ke metsi.

Ga se nke ke je jam-e e e itiretsweng, mme nkare or-e nka rata go nagana gore e rekiwang ko mabenkeleng le e diriwang mo gae, e nnang sebaka ke e rekilweng ko lebenkeleng gonne e tsamaisitswe mo tsamaisong tsa go phuthelwa le go itse gore e tlile go nna sentle go fitlha leng.

Balemirui ba ka netefatsa temothuo ya bona e sireletsegile ka go aga di-fence-e le go apara diaparo tsa mmereko tse e leng gore di a phatsima, fa di betsiwa ke letsatsi kgotsa lesedi.

Diphoso tse ke naganang gore balemirui ba di dira ke gore ga ba phepafatse tikologo ya bona, ga ba tlhokomele dijalo, mme ga ba rekise tsotlhe tse ba na leng tsona o fitlhele gore dijalo dintsi tsa bone di setse mme di rekisetswa .

Dikgwetlho tse di leng teng ke gore madi a kwa godimo a e leng gore a batlega go tlhokomela diphologolo, mme ditšhono tse di leng teng ke gore nama e ya diphologolo tse e ka rekisetswa batho ba mafatsheng a kwa ntle.

Di ka tlhokomelwa ka go fiwa dijo tse di siametseng, di itekanetse mme ka mokgwa o ba ka oketsang nama, ba ntsha nama ka yona e rekwang ke gore ba dire bontlha ba gore ba rekisa nama e e nonneng mme e itekanetse.

Dingwe tsa maungo tseo ke bopi, bopi jo bo dirilweng ka mmopo, and ke nagana gore go jalo ka gonne rotlhe re tlhoka bogobe gore re ka ja kgotsa se se bitsiwang starch-e.

Ke ka ntlha ya gore go na le maemo a bosa a a farologaneng, mmu o farologaneng mme le tikologo e e farologaneng.

Se a se a siama mme ke nagana gore lebaka ke gore re godisitswe banna e le bone ba dirang ko masimong, mme mo lefatsheng la gompieno go naganiwa gore basadi ga ba na bokgoni.

Ba ka nna le diaparo tse di tshwanetseng tse e leng gore ba di apara fa ba le mo tirong diaparo tseo, mme gape ba ka malwetse ka go phela mo lefelong le le phepa mme ba itlhokometse.

Ba dira gore dikgomo tsena le dipodi tsena di robalane, tse e leng gore di dira mašwi a mantsi, gore di dire bana ba e leng gore le bone ba tlo dira mašwi a mantsi. Ba bangwe ba berekisa saense ka go dira ditiro tsa go tshwana le go clone-a gore dikgomo tsena di kgono ata mašwi a mantsi.

Dilo tsa go tshwana le, maungo a go tshwana le diapole a jadiwa ka nako ya mariga le dipanana di jaliwa ka nako a mariga mo e leng gore re tlhoka dilo tse e leng gore di tlo go re refosa mo malwetsing a paka eo.

Di ka tokafatsa ka gore mo lefelong le go tlabo go na le mongwe yo e leng gore baagisane ba ka fitlhela maungo ao a mefuta-futa mo lefelong.

Fa tlelaemete e sa nna sentle, ga go nne le temothuo e e tswelelang pele mme fa go sena dijo, batho ba nna le malwetse mme ga ba itekanele.

Maungo a na le seabe se segolo ka gonne mo Aforika Borwa re thuswa ke ona maungo ana go rekisa kwa di nageng tsa kwa ntle tse e leng gore ga di na maungo ao, mme kgotsa ga gona mafelo mo ba ka jalang maungo ao.

Se dira gore batho ba seke ba gobala, se dira gore jalo le temothuo e tswelele pele, go sena se se sokodisa mme se se tshwenyang tswelelopele ya ga temothuo.

Fa letlalo le ntshitse sentle madi a go duelela letlalo leo a ya kwa godimo, e seng jalo madi ao a tlo ya kwa tlase.

Dilo tse di thusa ka keletso ya dijalo, mme barobi ba amane le dikgwetlho tse e leng gore ga ba na diaparo tse e leng gore di go rua ga dinotshe mme ga ba ka nna le dilo tse di thusang tsa go tshwana le mabokoso go baya dinotshe tseo di robale, di tla nna, ba tla thusega ebile ba nne le madi a go dira leruo la bona le atlege ka gonne ba ka dira dilo tsa go tshwana le di-honey, le jalo le jalo.

Di thusa ka gore di re naya dibithamini, di re naya dikotla ebile go diriwa dijeme, matute le maungo ke tsela tse dišwa tseo di thusa ka bophelo bo bo oketsegileng ba thekiso e le gore ga di senyege ka pele.

Kgolo ya thekenoloji, e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka gore e thusa gore go nne le batho ba bantsi ba ba nang le tetla ya go nna le maungo le temothuo le dikgwebo tsa maungo. E re thusa gape le ka go rekisi le ka go naya batho molaetsa o e leng gore ba rekise le balemirui ba leka go naya batho setšhabeng.

Go ya ka nna, balemirui ba nna mo mafelong a e leng gore ba tshwanetse go nna phepa mme a bolokesegile ebile ke akanya gore balemirui ba tshedisana le balekane ba bone ka lerato, tlhompho le tswelelopele.

O ka itse ka go lebelela mmu o nang le one mo tshimong ya gago, gape-gape o ka lebelela maemo a bosa le gore o lebelele gore ke paka e leng gore dijalo tseo di tshwanetse go gola mo go tshimong ya gago.

Ke batla go itse ka dimela tsa go tshwana le , le lengana le kgopane, mme ke batla go itse gore ga ke di dirisa di tlile go ntswela mosola jang ebile di tlisetsa pholo.

Di tlisetsa temothuo le diphologolo tse di rutilweng, pholo le gore di seka tlhaselwa ke malwetse, go seng jalo go tla se nne le go kokeletsego mo boleng jwa temothuo le leruo.